Umntu ngoku uyakwazi ukuba ayifumane imali yakhe kwifowuni ngaphandle kokuba ahambe ayoma elayinini okanye apho kunikezwa khona, avele ayifumane efowunini.

Injongo kamasingcwabane kuhoya iindleko zomngcwabo womfi ze i-inshorensi yobomi yona ibe nenjongo ekukuhoya iindleko zomngcwabo, kwaye iphinde iqinisekise ukuba aba bashiyekileyo bazokwazi ukukhathaleleka bangadingi mali. Ngoko ke umasingcwabane ubhatala kancinci, i-inshorensi ibhatala izikhuntyu.

Ndingabonelela ngezisombululo kumashishini afuna indawo ekhuselekileyo yokugcina izixhobo zabo zokusebenza okanye ndiqeshise iiofisi okanye iivenkile zokuthengisa kumashishini.

Umntu funeke aqale ngokunokwakhe ukuba yintoni na kanti ebalulekileyo ze athenge zona. Izinto ezinjengophuma ngokuzikhupha uhambe uyotya okanye iimoto zobukhazikhazi zizinto nje ezo ezingabalulekanga okanye uthenge isihlangu esibiza amawaka sikhona esisemgangathweni esibiza kancinane.

Ewe, kuba ezibhankini injongo yabo kukubona inzuzo yaye bafuna ukuqiniseka ukuba imali le bayibolekileyo izawubuya. Kodwa ke bona oomashonisa xa ufika usithi bekukhona umsebenzi obe ndiwenza ozondizisela imali enga, umashonisa uyakunikeza imali.

Amaxwebhu esazisi, ubungqina bengeniso, ixwebhu lomtshato, amatyala esake sanawo, imbali yamatyala wethu, ixabiso lendlu, imali esezantsi, i-inshorensi yobomi kunye neinshorensi yendlu.

Ngokuqinisekileyo abantwana basahamba isikolo. Xa umakhulu eyikhupha ebhankini imali loo nto iyoxela uba ixesha alihlala edolophini liza kuba lincinci kakhulu. Akwazi ukuba akhawuleze abuye afike enze alungiselele abantwana into yokutya xa bebuya esikolweni, abahoye.